Makhulu, ho tsamaya le ho otlolla mmele ke ntho e nyane empa e matla haholo bakeng sa bophelo ba hao. Ha o se o le dilemong tsa phaha tse phahameng, ho hloka ho sisinyeha ho ka etsang hore mmele o fokole. Empa metsotso e mashome a mahlano ho isa e mashome a mararo ka letsatsi. Ho tsamaya kapa ho otlolla e ka o thusa ho robala hantle, ho se ke ha opiswa le ho phela hantle, o qale butle. O se ke wa itshwasa, mme o e, o itukisetse bophelo bo bobebe le bo bo belele.

Bana, ntate o na bapala papadi ena ha a ne a le monyane, e ne le mokgwa wa ho tseba hore ke mang ya masene ka ho fetisisa. Kajeko re kgetha papadi e le nngwe, morabaraba, monopoly, chess kapo dikarete. Kaofela ha tsona di monate, empa re tla bapala e le nngwe ka beke. Morabaraba o bapalwa tjena, re beha majwe a manyenyane mme o mong o nka a manyenyane, e mong o nka a maholo. O ka sebedisa , dikonopo kapo masaka a mabele a fapaneng, ho etsa papadi e shebahale monate.

Mokgwa wa ho kgothalketsa batjha ho bapala dipapadi tse ahang, ba kenyelletse dipapading tse ba kgahlang. Fetola dipapadi hore di be le thuto, ho phela hantle, boitshwaro, ho hlompha. Batla sebaka kapa nako ya dipapadi, mohlala, Labone ke letsatsi la papadi ya bohlano, sebaka se tshwanelehileng le ha e be e le sekgutlong ka lapeng kapo community hall, b tlohelle ba etelle pele ka ho di rera. Buisanang ka mora dipapadi, o ithutile eng papading ena? Ke karolo e feng eo o e kutlwang o ka e ntlafatsa?

Di-game ha di mpe ka botsona, empa mofuta wa papadi le tsela eo re buisanang ka yona di bohlokwa haholo. Ha re batla ho haha bana ba nang le maikutlo a phetseng hantle, re lokela ho ba tataisa ka hloko. Re ba thuse ho tseba phapang ya nnete le papadi.

Ke nahana hore ke nnete, le nna ke na le kgahleho ya hore ka le leng la matsatsi nka ifumana ke mathile lebelong lena la comrade marathon, hobane ke marathon e rona re leng ma Afrika Borwa re ikotlang sefuba ka yona. Ke nahana hore e mong le e mong o lokela hore a nke karolo ya yona, hore le yena a tjho a re ke ikotla ka marathon wa rona. Ka hoo, ke e monwana hore mo Afrika e mong le mong o lokela ke hore at least a le ke hore a mathe ha nngwe ho comrades marathon.

Bohlokwa ba mefuta tekano le kenyelletso dipapading. Dipapadi di ka emela bohle, ho se be le le eme, dipapadi di thusa ho senya mehopolo e fosahetseng. Ho kenya bohle ho aha setjhaba se kopaneng. Dipapadi di fana ka monyetla wa ho bua ka diphapang, ka mokgwa o bolokehileng.